Ukusebenzisa ibhayisikile uyakwazi uphinyeza phakathi kwezinye iimoto, kodwa ke xa igqabhukile ibhayisekile kuba nzima ukuba uhambe uqhubeke nohambo lwakho.

Into ethi ithandeke xa usebenza ngololiwe, uloliwe uhamba ngomzila wawo, akukho ziingozi zithi zenzeke. Kwaye uloliwe ukhuselekile.

Xana ukwimeko ibhasi igcwele kakhulu, uyanyamezela, ume ngeenyawo, ugxinanise ulinde ithuba le nto yokuba abantu baphunguke kube ngona uhlalayo esitulweni.

Indlela endingathanda ukuqhuba kuyo yindlela ebheka etawuni kuba inabakhweli abanintsi kwaye ikhuselekile.

Abantu mabalungiselele iindawo zokuhlala abakhenkethi, babonise ngamasiko kunye nezithethe zabo, balungise iilokishi zingabi nabundlobongela.

Oosomatekisi bathi iprem iyaxina kwaye yenza into okuba itekisi ingagcwali. Kuba nzima ke into uba uhambe nayo ukuya edolophini.

Xa ndingumqhubi ndingalala kwangethuba ngokwaneleyo, ndingatyi ziyobisi okanye utywala, ndiphumle xa fanela ndiphumlile.

Oololiwe abanakuhamba kakuhle ngokwaneleyo kwaye iindawo zikaloliwe ahamba kuzo zisedolophini kuphela.

Kukufakwa kwamagosa okhuseleko koololiwe kunye ne-cameras ezithi zibonise okwenzekayo phakathi kuloliwe nasebuzileni .

Ingenelo ekhoyo nokwishumi bubudlobongela obuthi benzeke, kunye nezinto ezingekhoyo zokubonisa kakuhle imvelaphi yabantu.

Bhuti, ndicela nilungise impazamo eniyenzileyo kuba mna andiyiThekwini ndiya eLondon. Itikiti bendilibhatele lithi mandiye eLondon ngoko ndicela uze uyilungise le mpazamo phambi kokuba kufike inqwelontaka yam.

Ndandike ndaqhuba ukusuka ngaphaya eMozambique ndisiya eJoburg. Kuloo ndlela ndandiyiqhuba ndafunda intobana ukulala kubalulekile kwaye uziphe ithuba elaneleyo xa usube ulele uphumle.

Inceda ekubeni wonge amafutha ungaxhalabi ngoqhuba, kwaye ufike ngexesha kwixesha olibekelweyo.

Lixesha ofika ngalo xa sube ube ukhwele inqwelomoya kuba iyakhawuleza ukufika kunezinye izithuthi othi uhambe ngazo xa usiya kude.

Uloliwe uhamba kwiilokishi. Yiyo loo nto imenza angakhuseleki. Iitekisi zihamba kuhola wendlela phakathi kwezinye iitekisi, kwaye abantu abasebenza ngeetekisi bazigadile iitekisi zabo.

Kwakhe kwafika abafana bezoqala udushe apho iitekisi zihlala khona kwanyanzeleka silale phantsi kuba kwakukho nodubulwano. Satshintsha indlela sahamba sayokhwela kwezinye iitekisi kwaye asafika ngethuba emisebenzini.

Azisebenzi iindlela ezibekelwe ukunciphisa udushe kuba oonoteksi basoloko besaziwa ngoba bagqitha ngaphaa komthetho, bangophuma silwe.

Mhlobam, ndiqaphele intoba ibhanti lokhuseleko awulifaki, bendicela ze ulifake kuba mhla laze labhaqwa ngamagosa endlela loo nto leyo izawuthi ikufake engxakini and andingethandi ukubona usengxakini.

Uxolo drayiva, akuba ndiyakudelela bhuti wam. Ndicela uyeke ukutshaya apha etekisini ngoba ndingumntu wesifuba kwaye le nto uyenzayo ayihambiselani tu nempilo yam.

Kukurhafisa abaqhubi ukuze kukwazi ulungiswa iindlela, kwaye kuqhutywe ngendlela eyiyo ezindleleni ngabaqhubi.

Kuye kube nzima kakhulu ngoba sonke siye sinyanzeleke into yokobana siyokhwela itekisi, tekisi ezo zibizayo kwaye zithi zigcwale kube ngabantu abaninzi abakhwela kuzo.